Ukuqakatheka kobanyana umuntu abe nomsebenzi wokuzilibazisa, kukobana umsebenzi wokuzilibazisa lokha umuntu nakanomzwangedwa namkha i-stress, uyakghona bonyana azilibazise ngomsebenzi loyo awuthandako begodu lokha umuntu nakafuna ukuphumula, uyakghona bonyana enze umsebenzi wakhe wokuzilibazisa begodu umsebenzi wokuzilibazisa wenza umuntu abe nokuzithemba. Umsebenzi wokuzilibazisa wenza bonyana umuntu akwazi ukuhlangana nabanye abantu angaziqaleli phasi.

Umdlalo wendabuko ibalululekile ngombana ifundisa abantwana bonyana bakwazi ukuxazulula imiraro abahlangabezana nayo begodu ikwazi bonyana abantwana bakwazi ukukhulumisana namkhu kusebenzisana. Imidlalo yendabuko ibalulekile bonyana ifundiswe eenkolweni ngombana yenza abantwana bonyana bakwazi ukuba nokuzithemba begodu ibenza bonyana bakwazi ukUberega boke bazwane.

ESewula Afrikha umnotho wezemidlalo abawuthatheli ehloko khulu, njengalo olethwa zizenjiwa nemikhiqizo yezokulima. Umnotho wezemidlalo othathelwa ehloko eSewula Afrikha, ngewebholo yeenyawo nomakhakhulararhwe obizwa ngokobana yi-rugby kodwana eminye le, ayithathelwa khulu ehloko njenga le elethwa zizenjiwa nemikhiqizo yezokulima.

Endaweni yangekhethu iindawo esemakhaya khulu begodu abekho abantu abadala abadlala imidlalo efana nebholo erarhwako. Unobangela wokobanyana bangabi khona, kukobana akekho umuntu ozobakhuthaza bonyana kuqakatheke ngani bona bakwazi ukuzibandula eminyakeni abakiyo begodu unobangela wokobana bangabi khona, kukobana asinawo amatatawu afaneleko bonyana bangakwazi ukuyozibandula kiwo.

Umdlalo wokuzibandula umrabaraba, nabangawuthathela phezulu bonyana udlalwe, ufundiswe abantu bonyana kunomdlalo ofana nalo begodu bawenze ufane nomdlalo webholo erarhwako. Ungakwazi bonyana uthuthukise umnotho kodwana kwanjesi awukwazi ukuwuthuthukisa ngombana abantu basengakabi nolwazi olupheleleko ngomdlalo lo kodwana nabanganikelwa ulwazi, banikelwe nokobanyana bakwazi ukuwudlala bangawuthuthukisa umnotho.

Abalandeli kufanele bafundiswe bonyana umdlalo mdlalo, yokobanyana bazithabise bona njengabalandeli. Indaba yokobanyana kufanele baguruzele lokha isiqhema sabo nasingathumbiko kufanele iyekelwe ngombana yenza bonyana abantu balimale namkha bazithole bangakaphephi.

Iye ingoma yephasi namkha yeSewula Afrikha, iNkosi sikelela i-Afrikha, iyakwazi bonyana isenze sibe munye njengesitjhaba ngombana nakudlala ingoma le, woke umuntu uyathula azilalele, kube nokuhlonipha, kube nesthunzi. Woke umuntu okhona lapho baba yinto yinye, babamunye, babambane. Ngalokho ingoma, iNkosi sikelela i-Afrikha, iyakwazi bonyana, inawo amandla wokusebenza wokusenza sibe munye.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako, ngithanda ukufunda iincwadi namkha ngibukele amafilimi begodu omunye umsebenzi engithanda ukuwenza wokuzilibazisa, ngithanda ukugijima ngombana nangigijima ngisuke ngingafuni ukucabanga khulu, nangifunda ngisuke ngingafuni ukuba.

Lokha nangenza umsebenzi wokuzilibazisa, nangigijima endleleni ngingedwa kodwana ngathi nangithi ngibheka ngemva kwami, ngabona bonyana sekunabantu abanye abazibandulako, bagijima nami begodu azange ngabona bonyana abantwabo bavelaphi. Ngabona sele nabo bazibandula bagijima nami begodu ilanga lelo, kwabamnandi khulu ngombana azange ngenze umsebenzi wokuzilibazisa ngingedwa njengemhleni, kwaba yinto ehlukile eyangenzakalela.

Engikutlhoga khulu lokha nangenza umsebenzi wami wokuzilibazisa, wokufunda iincwajana, ukobana ngithole iincwajana ezinengana ngombana akusimnandi bonyana ufunde incwadi bese uyibuyelele kanengi kodwana nazizinengi uyathaba begodu uba nomdlandla wokobanyana ufunde.

Umsebenzi wami wokuzilibazisa ukugijima akudingi bonyana akutlhogi bonyana ngingaba nabantu abangisekelako ngombana ngiyakwazi bonyana ngigijime, ngazi bonyana ngizophelela kuphi, nangifikile lapho, ngijike ngibuye ngaphandle kobana ngibe nabasekeli begodu umsebenzami wokobanyana ngifunde iincwajana, nawo awutlhogi bonyana ngingaba nabasekeli ngombana ngiyakwazi bonyana ngifunde iincwajana zami ngingedwa, kube ngizo abasekeli bami iincwajana lezo.

Umsebenzami wokuzilibazisa, ukugijima namkha ukuzibandula, ngithanda ukuwenza lokha nangizizwa bonyana nginomzwangedwa namkha nginesithukuthezi, ngiyakwazi bonyana ngiphume, ngigijime begodu wokufunda ngiwenza lokha nangihleli kungekho into engiyenzako ngendlini, ngithathe iincwadi zami ngifunde iindatjana.

Umsebenzami wokuzilibazisa ngicabanga bonyana uqakathekile ngombana nawufunda, ukghona bonyana uthole ulwazi elinengi ekufundeni begodu ukghona bonyana ufunde izinto kwenye nenye incwadi oyifundako begodu nangigijima, nakho kubalulekile ngombana kwenza bonyana umzimbami namkha amasotja womzimba ahlale a-healthy.

Enye yeengoma engisayikhumbulako ezivunywa balandeli bezemidlalo, ngileya ethi, asibasabi thina, sizoba gugudlha, gugudlha. Ingoma leyo ithandwa khulu lokha nakudlalwa imidlalo efana nebholo.

Emidlalweni yabantwana ingoma eyenza umntwana akhuthale khudlwana, ngileya ethi, yini lokhu maphela. Afuna ini? Idumu, asiwaspreyeni . Asiwaphindeni . Ingoma leyo yenza bonyana abentwana bakhuthale khulu ekudlaleni, ngombana angeze bafuna ukubizwa ngamaphela. Nabo bazobanisa bonyana abasiwo amaphela, bayakwazi bonyana badlale bathumbe.

Iye, eenkolweni bayayenza imidlalo yobungani. Uthole bonyana isikolo siyaphuma siya kwesinye isikolo bayokudlala umdlalo webholo. Kuthiwe mdlalo wobungani begodu lokho kukhuthaza abantwana bebenze bonyana babe nabanye abangani abangabazi ngaphandle. Umdlalo wobungani umnandi khulu.

Abantwana abakavalelwa ngaphandle. Vele kufanele bajwayele amatatawu amakhulu basesebancani. Ngombana itatawu kufanele, balenza ngobunengi bonyana woke kufanele alingane noma ngabe kudlala abantu abakhulu namkha kudlala abantwana.

Ngokubona kwami, kufanele nayo yokweqa intambo bayifake eenkolweni ngombana mdlalo. Ingagcini kuphela ngokobanyana idlalwe eentradeni kwaphela. Woke umntwana kufanele adlale into abona bonyana uyayithanda ngombana eenkolweni bafaka khulu imidlalo efana nomdlalo webholo. Uthola bonyana omunye umntwana akakwazi bonyana ayidlale, kodwana nabanganikelwa okhunye njengomdlalo wokweqa intambo. Ungathola bonyana bayakuthabela lokho naye abe nento ayenzako esikolweni, ayidlalako.

Ngibona bonyana lokha nayidluliselwa esizukulwaneni ngesizukulwana ngokwekambiso yesintu, kulunge khulu kunalokha nayitlolwa encwadini.

Imidlalo yendabuko kulokha nayidla, nakudlalwa imidlalo efana nebholo namkha i-rugby. Yimidlalo abukelwako, edlalwa ngaphetjheya namkha kwamanye amazwe uphinde uyithole ezweni lakho. Idlalwa emazweni woke begodu uthola bonyana kuyahlanganwa, iSewula Afrika kungahlangana ne-America, kuthi ukuyodlalwa umdlalo wendabuko.

Imidlalo yendabuko iqakathekile emiphakathini ngombana yenza abantwana bonyana namkha abantu labo abathanda ukuyidlala bonyana bathuthuke. Ngelinye ilanga kungenzeka bonyana sibone kubomabonwakude. Iqakatheke khulu imidlalo yendabuko.

Imidlalo yendabuko edlalwa endaweni yangekhethu, ngeyebholo yeenyawo nebholo yezandla.

Imidlalo yendabuko iyabahlanganisa abantu ngombana uthola bonyana uyokudlala ezweni langaphandle, ufike wenze ubunganisa lapho. Libahlanganisa njalo abantu imidlalo yendabuko.